Diphetogo tse neng di a diragala go ka ipaakanyetsa metshameko eno, naga ya rona e ne ya simolola go nna phepa ka bontsi ba batho ba ne ba tswa kwa dinageng tse di kwa ntle. Ba ne ba tla mo nageng ya rona mme mmuso wa rona o ne wa bona go le botlhokwa gore naga ya rona e simolole e nne phepa gore e gogelwe batho bao ba tlang mo nageng ya rona go tla go bona diphologolo tsa rona tsa naga le batho bao ba ka mo dikgwebong tsa naga ya rona. Mme gape mmuso wa rona o ne wa fetola bontsi ba dilo gore tiriso le tiro ya naga ya rona e akaretse ba botlhe mo nageng.

Ke motshameko wa bolotloa, gonne ke ne ka bona ba roba ngwana mongwe lebogo le leoto mme seno se ne sa mo senyetsa botshelo go ya go ile go fitlhelela letsatsing la gompieno ga ise a bo a fole mme ga go sepe seo matona a motshameko ba ileng ba se dira go ka leka go mo thusa.

Metshameko e botlhokwa mo bašweng ba ba mo sekolong gonne e ba thusa go otlolola mmele, go efoga dilo tse dintsi tse di diragalang mo mebileng jaaka go dirisa diritibatsi, go dirisa bojalwa ka tsela e e sa siamang mme o le ka fa tlase ga dingwaga. Gape go botlhokwa gore metshameko e nne karolo e e patelediwang ya kharikhulamo ya sekolo ka bana ba le bantsi ba ka kgona go tlhagisa di-talent-e tsa bona mme bangwe gape ba ka kgona go tswelela ka metshameko eno e ba e simololang kwa dikolong.

Bašwa ba ba tswang mo maemong a a farologaneng, bao ba ba tswang kwa malapeng a dikojwana tse di magetleng ka neelwa tšhono ya go tlhagisa ditalente tsa bone gore le bone ba tle ba kgone go fitlhelela kwa ba batlang go ya teng. Gape ba ka leka gore ba akaretse bašwa ba botlhe go tswa kwa makeišeneng, kwa metsaneng le kwa ditoropong tse digolo ka tsela e e leka-lekanang gore botlhe ba leka-lekane ka ditalente tsa bone le go di diragatsa ka tsela e e botlhokwa mo go bone gore ba kgone go fitlhelela maemo a.

Ke akanya gore go dirisiwa ga diritibatsi tseno go oketsa bokgoni jwa diatlelete ka tsela e e sa siamang gonne ba kgona go dira dingwe tsa dilo tseo ba bangwe ba ba sa diriseng diritibatsi ba sa kgoneng go di dira, mme gape ga ba dire ka tsela e e siameng gore ba tle ba kgone go tshameka metshameko ya bone ka tsela e e siameng. Tiriso ya diritibatsi ga e a siamang mme mmuso o tshwanetse go tsaya dikgato tse di botlhokwa thata go leka go efogisa tsela eo diritibatsi di dirisiwang ka teng ke baatlelete mmuso o tshwanetse go baya maano a gagametseng go thibela seno.

Botlhokwa jwa metshameko mo bašweng mo go tlhabololeng bokgoni jwa botshelo, jo bo jaaka go itshokelana, go dirisana mmogo le go nna boitshwaro. Go ka ruta bašwa gore ba kgona go tshela ba botlhe mme ba ratane ka go leka-lekana jaaka bana ba naga e le nngwe, mme gape go ka ruta bašwa gore ba ithute go nna batho ba osi le go tlhokomelana ka dinako tsotlhe. Mme dithuto tseo di ka dirisiwa kwa dikolong gore bana ba simolola go ratana le go tlhomphana ka dinako tsotlhe le gore ba tlhomphe barutabana ba bone.